Ka gonne go na le dinako tse le gore ba dira dikgaisano gona mo metshamekong ya mme, go na le batho ba ba mesebetsi ya bona ya go tshameka metshameko ya .

Ee, ke nagana jalo ka gonne, ga gona ngwana yo a batlang go tshameka ka namana mo matsatsing a jaanong. Ka gonne le nna ga nkitla ke tshameka le bana ba bangwe ka gonne, ke ithatela go tshameka ka mogala wa me wa letheka, metshameko e ke na leng yona ka gonne, go na le bana ba le gore ba palelwa ke go dira ditsala mme, ba ithatela go dira ditsala mo megaleng.

Fa o ka kry-a kgwele ya dinao e bidiwa FIFA, fa o ka kry-a mme, o ka kry-a le metshameko ya Olympics.

Ka gonne di goga matlho , di a tura mme, o ka kgona le go dira ditsala mo eleketeroniki ya gago . Ka gonne o na le bokgoni ba go tshameka le batho ba ba tswang dinageng tse di farologaneng.

Ee ke na le bokgoni ba go dira ditsala tse di tswang dinageng tse di farologaneng mme, ke a kgona go bua le bona ba ka dinaga tsa bone mme, re bue ka tsela e re ka ratang go etelana ko dinageng tsa rona.

Mme, go batlega eleketeroniki e bidiwang kgotsa laptop, kgotsa PS five, Playstation Five, mme, go batlega le data e ntsi e le tota di gigabyte tse fetang lekgolo mme e metshameko e leng teng e itsegeng, e tumileng ke Mind craft, Call of duty, FIFA le Trophy ke tse dintsi.

O bidiwa Fire mme, ko tshameka ka mogala wa letheka wa me, o dira gore ke itumele e le tota.

Mme, o tlhoka data e le e ntsi, eleketeroniki e e maleba e kgonang go tshameka metshameko e mentsi mme, le mafaratlhatlha o siameng o tshwanang le kgotsa mme, e tlhoka data ka gonne, o na le bokgoni ba go tshameka le batho ba ba tswang dinageng tse di farologaneng jaaka USA le tse dingwe.

Go botoka fa o tshameka bosigo ka gonne, ga go batho ba bantsi ba ba tshamekang ka di nako tseo mme, le gaming, le metshameko tshamekega ka tsela e e siameng. Fa go gaisa fa go tshameka mo motshegareng fa batho ba tletse mme, fa o batla go reka data o tlamehile go berekisa Telkom ka gonne, Telkom e fa di data tse gaisang, tse thabisang, tse di itumedisang.